Ngingaqala ngibheka imithombo ethembekile yesimo sezulu efana nezikhungo zesimo sezulu njenge-South African Weather Service, noma amasevisi wokubikezela isimo sezulu, izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu. Ngiqiniseke ukuthi ulwazi engilitholayo luhlaziwa njalo ukuze luhlale luhlaziyekile. Phinde ngisebenzise izithombe ezichazayo ngokufaka amamephu noma izithombe ezichazayo ezivela kumashadi wesimo sezulu noma kumamephu ezimpendulo, kuze ngihlinzeke isithombe esivumelanayo. Lokhu kuzokwenza abalaleli bami ukuba kubelula kubona ukuqonda izimo ezinzima.

Ngicabanga ukuthi kungaba isiphazamiso ngoba abafundi bangase basebenzise isikhathi esiningi kweminye imisebenzi engafanele okwenza kube nzima ukugxila ezifundweni. Uhlanga lwezithombe, amavidiyo nemithombo ye-inthanethi ingaholela ekutholeni ulwazi olungelona noma olungasekho emthethweni.

Ukuzulazula kusebenza ngokuthi uma uhamba phesheya ifoni yakho ixhuma kumphakeli kwenkonzo wefoni endaweni oyisebenzisayo. Lokhu kukuvumela ukuba usebenzise izingcingo, imiyalezo noma idatha ngaphandle kwezwe lakho. Kodwa-ke, izindleko zokuzulazula zivame ukuba phezulu ngoba usebenzisa izinsiza zenkampani yocingo yangakwamanye amazwe.

Qiniseka ukuthi i-nethiwekhi ye-Wi-Fi oyixhume kuyo iyiyo ethize, futhi ayikho emaphusheni, phishing, bese usebenzisa i-VPN. I-VPN ivikela idatha lakho ngokufihla indawo yakho kanye nokubhalisa kokuxhumana kwe-inthanethi. Lokhu kuvimbela abantu abangekho emthethweni ekutholeni imininingwane yakho, bese ugwema ukufaka imininingwane ebucayi. Uma usebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi, gwema ukufaka imininingwane ebucayi njengezinkulumo zenkontileka, amaphasiwedi, amakhadi okubhukha noma izingcingo zezimali.

Ngingaqala ngendaba ethokozisayo evumela abantu ukuba babelane ngemibono yabo. Njengeziguquko zomphakathi noma amathuba endaweni, ngisebenzise imibuzo evulekile, izingxoxo ezivulelekile noma izinketho eziphathekayo ukuze abantu bakwazi ukuphendula kalula. Ngigcine ngokuhlanganisa izici ezivumela ukubamba iqhaza okusheshayo njengezinkulumo, zibhale izimpendulo noma ukusebenzisa izithombe nezincazelo ezilungiselelwe.

Kubaluleke kakhulu kimi ukuze inkundla ikwazi ukubamba wonke umuntu engihlala naye, ivikele, futhi inikeze okuqukethwe okuhloniphekile.

Kumele aqale abheke izindleko, aqiniseke ukuthi ziyafinyeleleka futhi ziyahambisana nohlelo lwezemfundo. Aqiniseke ukuthi isifundo sihlonipha izidingo zakhe futhi sinikeza ukufundisa okudingekayo, ahlele indawo ethule enokuxhumeka kwe-inthanethi okuzinzile, ahlele izikhawu zokufunda ezithile futhi aqiniseke ukuphathwa kwesikhathi. Ukufunda kwi-inthanethi kudingeka ukuzimela nokugwema ukuphazamiseka. Aphinde abheke ukuthi iziphi izinkundla ezinikeziwe, okuyindlela zokuxhumana nabafundisi kanye nabanye abafundi.

Ukwabelana ngemicabango, izithombe noma amavidiyo omculo, ukwenza ama-playlist noma ukubambisana kumaphrojekthi omculo, ukuxhumana nabantu ngokuhlanganyela emcimbini ukwabelana ngomculo wakho noma imisebenzi yakho ukuze uthole izimpendulo.

Iziteshi zomsakazo zibalulekile kumina nasemndenini wami ngoba zisinikeza ulwazi oluphumelelayo, izinkulumo nezinhlelo zokuzijabulisa, kanye nokuxhumana nomphakathi nezindaba zendawo.

Ngingakhetha izihloko ezithinta umphakathi futhi ezithakazelisayo kubalaleli. Ngisebenzise imibuzo evulekile nezinkundla zokuxhumana ukuze abantu babelane nemibono. Ngihlele uhlelo ngesikhathi lapho abantu abaningi bekhona ukuze kufinyeleleke kubo. Ngiqiniseke ukuthi uhlelo luhlala luhlonipha izimvo zonke futhi lugweme ukuphazamiseka.

Ebholeni, uthola i-UEFA Champions League. Ebholeni lezinyawo, American Football, uthola i-Super Bowl. Ibhodi okuyi basketball-i, uthola i-NBA. Kwi-rugby, uthola i-Rugby World Cup.